Usenokuyidinga i-credit card kuba kumaxesha esiphila kuwo ngoku ziba ninzi iimeko zikaxakeka eziye zifune imali ngequbuliso yaye ayisoloko ke ikhona loo mali, ngoko ke i-credit card iba luncedo kakhulu kuloo meko injalo.

Ewe, kusenokuba buhlungu xa sikhatywa isicelo kodwa ke ukuba ndizikisa kakuhle ukucinga xa ibhanki isikhaba isicelo loo nto ithetha ikuba andizongezeleli uxanduva lokubhatala imali ekuhambeni kwexesha endisenokungakwazi ukuyibhatala kuba sekubonakala into yobana kwanangoku sendine-credit score ephantsi. Xa kanti ke injalo loo nto ayibobulumko ukufaka isicelo se-credit card.

Funeka ube nefomu echaza iinkcukacha zakho igama, ifani, indawo ohlala kuyo, iminyaka, ubuni nezinye izinto ezifunekayo. Kanti okwesibini kuzawufuneka ke ngoku ubungqina bendawo ohlala kuyo kufuneke nekopi ye-ID.

Ukuba nekhadi ledebhithi kwenza ubani abe semathubeni okuhlala enemali ngoba imali yakhe uye ayoyivalela kula akhawunti. Okwesibini, njengoba imali yakhe ikula akhawunti yedebhithi iindleko azibi nkulu kangako zokuyigcina yaye xa eyifuna uyakwazi ukuyifumana nokuba uphi akuyomfuneko ade aye ebhankini ukuze ayifumane angaya nakuloo venkile mhlawumbi afuna ukuthenga kuyo aze avele nje alandele imiyalelo efunekayo ukuze afumane imali yakhe. Yaye akubikho mali yongezelekileyo ekufuneka umntu ayibhatale xa enekhadi ledebhithi.

Ewe, nohayi ngu-ewe kuba iye incede ibonise ukuba lo mntu uzokuvula ikhadi lebhanki ungummi wokwenene weli lizwe, yaye okwesibini kungakwazeka ukuba akhangelwe xa efunwa. Kwelinye icala namhlanje abantu abaninzi abanazo iindawo zokuhlala ezindilisekileyo loo nto yenza ukuba bangabi nazo idilesi zezo ndawo, ngoko ukuba kuzawufuneka avelise ubungqina bedilesi abe ehlala kwindawo engenazi dilesi yenza kube nzima kakhulu ukuba ke avule ibhanki iakhawunti yebhanki. Ngoko ayisoloko ibubulumko okanye iluncedo into yokuvelisa ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula iakhawunti yebhanki.

Ndingaphoxeka ukuba kunothi kanti loo ATM ikude kwibhrantshi yale bhanki endine akhawunti kuyo kodwa ke ukuba i-ATM ikwakufutshane akuzubakho ngxaki kakhulu ngoba ndizawuvele ndingene kwibhrantshi ndize ndibachazele ngemeko baze ke bandenzele elinye ikhadi ndikhawuleze ke ndiyokhupha imali.

Kwimeko enjalo ndiza kuya kwibhrentshi ekufutshane yale ATM ndize ndibachazele ngemeko endehleleyo ndicele balibhlokhe ikhadi. Ukuba ke mhlawumbi i-ATM leyo ayinayo indlela yokuliblokha ndize ke emva koko ndicele bandenzele elinye elitsha.